Ke tseba ka letsholo la banna le botona, letsholo lena la selemo le selemo le ikemiseditse ho hlokomedisa batho ka bophelo bo botle ba banna, le ho kgothalletsa banna ho batla thuso ho rarolla mathata a bophelo ao e ka nnang ya ba ba na le ona. Hangata e etswa ka Phupjane matsatsi a ka bang mararo, letsholo le leng le bitswang Movember le etsahalang ka Pudungwana moo banna ba sa beoleng ditedu tsa bona kgwedi kaofela, e leng ho ntlafatsa maphelo a batho lefatsheng ka bophara. Ho finyella sena, ba phephetsa banna ho hodisa ditedu nakong ya Movember, kgwedi eo e tsejwang e le November ka sekgowa, ho tsosa moqoqo le ho bokella tjhelete bakeng sa kankere ya senya, kankere ya botona le mathata a kelello.

Dumela mohlomphehi Ke letsetsa nomorong ena ho tsebisa hore tleniki e tsamayang naledi ha e so fihle. Batho ba ileng ba bile mona ho tloha ka hora ya bosupa hoseng mme ba qala ho tshwenyeha, hobane ba bang ba kula ha ba bang ba lokela ho fumana phekolo ya bona le di ente tsa kgwedi. Ka kopo romela motho mona ka pele ka moo ho ka kgonehang, kapa o re bolelle hore re etse eng haeba tleniki e keke ya fihla tsatsing lena.

Thero ya lelapa hore na re etsa ka tsela ya sekgowa kapa ho latela ditso tsa rona. Ke nahana hore ka bobedi di lokile ha feela o ntse o hlompha ka moo batho ba bang ba etsang dintho ka teng, o sa ba qobelle mekgwa ya hao ya ho etsa dintho, hobane malapa ha tshwane.

Batho ba tsofetseng ba hloka ho rutwa ho notlela mamati, mme ba se ke ba bulela batho bao ba sa tsebeng. Re ba rute hape hore ba boloke tjhelete ya bona dibankeng, hore ba sireletsehe boshodung. Haeba ba kgona le ho fallela lehaeng la maqheku ba ka etsa jwalo, mme le maponesa le one a etswe hore a lebele dibakeng tseo dintho tse jwalo di etsahalang haholo hore ba kgone ho sireletsa batho ba tsofetseng.

Dumela moruta bana, ke o letsetsa ke le motswadi wa Amanda. Ke rata ho tletleba ka thuto ya thobalano eo o e fang ngwana wa ka, re lelapa la bodumedi haholo mme re rata ho etsa dintho ka tsela ya rona ya kereke. Ha ke nahane hore ho nepahetse ho e etsa ntle le ho re tsebisa, hobane bana bana ba ka qetella ba batla ho leka ntho eo boinotshing ba bona. Ha re dumellane le ho ima ha ngwana a a dilemong tse tlase mona, o sa le monyane haholo ngwana rona.

Batsofe ba bohlokwa haholo setjhabeng sa rona, ebile ba hloka ho tsotellwa le ho tshehetswa nthong e nngwe le engwe hore ba se ke ba haella. E qale ka tlhokomelo ya bophelo bo botle ba mahala dipalangwang le dijo, mmuso o ka fana ka tjhelete ho etsa hore tsohle di kgonahale. Ke bua tjena hobane ba bangata bana ba bona ba utswa ditjhelete tsa bona, ha ba ba hlokomele ebile ha ba tsotella le hore ba ja eng.

Letlalo la hao ke setho se seholo sa bohlokwa, mme se hloka tlhokomelo. Ho reka ditlolo tse tshweufatsang letlalo ho ka o pepesetsa mofetshe wa letlalo. Pele o ka sebedisa dihlahiswa tse jwalo, buisana le ngaka ya letlalo hore feela o bolokehe.

Lefapheng la bophelo bo Botle ka bo madimabe, ho na le baoki ba basadi ba bangata ho feta ba banna, molemong wa bophelo bo botle ba hao ikele tleniking. Ho ka ba thata hobane batho ba bang ha ba phuthulluhi ha ba buisana le motho wa bong bo fapaneng, empa ha ho hlokahale hore o hlajwe ke dihloong.

Bohlokwa ba ho hlapa matsoho ke ho thibela ho ata ha dikokwanahloko, ho fokotsa kotsi ya tshwahetso, ho netefatsa hore bana ba bolokehile ebile ba phetse hantle. Ho ba le mekgwa e metle ya bohlweki le ho sireletsa batho ba bang.

Ke nahana hore mehato eo mmuso o lokelang ho e nka ho lwantsha sewa sa batho ba rekisoang meriana e seng molaong, ke ho fa ba tshwerweng kotlo e kgolo hampe hore ba bang ba e etsang ba ka emisa. Batho bana ha ba na pelo, ebile ba bolaile batho ba bangata, batho le bona ba bonang batho bao ba rekisa dintho tseo ba lokela ho di tlaleha, ho e na le hore ba ba tshehetse mesebetsing ya bona e seng molaong. Batho ba e rekang meriana eo le bona ke bothata hobane ha ne ba sa tshehetse ditsotsi tsena, nkabe ho sena moo ba ka e rekisang teng.

Ke tla etsa thupello moo bakudi ba tla memelwa le ho rutwa ka bohlokwa ba ho ja dijo tse matlafetseng. Ho nwa kalafo ya bona letsatsi le leng le le leng, le ho ntlafatsa bophelo ba bona. Ho ba bang ba sa kgoneng ho fihla sepetlele, re ka ba le matsholo a ntlo le ntlo, hammoho le tleniki e tsamayang ho ya ho batho le ho ba ruta.

Monghadi Mokoena ka bomadimabe re tla tlameha ho o fetisetsa sepetleleng se seholo moo ho nang le ditsebi tse tla kgona ho o hlokomela mabapi le bothata ba hao ba matshwafo. Ha re na ditshebediswa tsa ho o thusa, mme re ka mpa ra o romella moo o tla kgona ho thuswa hantle teng. Ambulance e tla o isa sepetleleng sa katlehong, mme re se re tsebisitse le ba lelapa la hao. Re thabetse haholo ho ba le wena mona ebile reo lakaletsa mahlohonolo tseleng ya hao ya ho fola.

Monghadi Gumede kea tseba hore o feta nakong e thata empa pele o tela, nka etsa tlhahiso ya hore o lo kopana le ngaka ya bobedi mabapi le taba ya hao ya bophelo bo fokolang. Ka dinako tse ding o ka fumana hore ngaka ya hao ekaba ho na le ntho eo a e fositseng, e ka bonwang ke ngaka e nngwe.